Ndingamcebisa ndithi kuza funeka athenge ikhamera elungileyo. Okwesibini, kuza funeka abe nonxibelelwano nabantu ngamaxesha onke. Okwesithathu, anganqabi kumajelo onxibelelwano ukuze abantu bahlale beyazi uba ungumntu onganqabanga.

Money Trees iculwa nguKendrik Lamar, Lollipop iculwa nguLil Wayne, Utatakho iculwa ngaYanga chief, Not Like Us iculwa nguKendrik Lamar.

Ithi loo nto awuzukwazi ukungena kwamajelo onxibelelwano. Kaloku iWi-Fi yona ihlala ekhaya awuhambi nayo. Yona idatha uhamba nayo noba uphi na iyasebenza. Ngoko ke iWi-Fi yona isebenza xa usekhaya qha.

Ungawufumana lo mculo kuSpotify, kanti ke ungawufumana nakuApple Music kuba kaloku kulapho iimvumi ziwuxhoma khona umculo wazo.

Ndiye ndizive ndihluphekile kakhulu kuba kaloku ingaske le datha ingapheli kwaye kufuneka ngoku uzixheshe uleqa eli xesha lithi lifika sele uyigqibile yona idatha.

Ndingenza ngako konke ukuthi ndinganqabi kwiinkonzo zonxibelelwano kwaye umxholo wam ungatshintshi ndihlale kumxholo omnye loo nto iyawuthi ibangele abantu bangaphelelwa ngumdla.

Ndingayibeka kwindawo ephezulu okanye indawo ephakamileyo ukuze isebenze kakuhle isizathu kaloku xa sele isendaweni ephantsi ayisebenzi kakuhle.

Ndivumelana nayo le ngxelo. Nditsho ngabuni, into kaloku yosoloko abantu bazothengana nedatha imihla nezolo loo nto iyayigqiba imali.

Makhulu uyabona apha kwifowuni, kukho lo mboniso wemayikhi uzawucofa phaa kuwo ungawususi umnwe wabo ze ugqibe uthetha. Ugqiba kwakho uthetha ke ngoku le nto ufuna ukuyithetha uwususe umnwe wakho uyigqibile i-voice note njalo.

Ndingacebisa ukuba le fowuni ibe nencwadi yobhala apho abafundi kungazofuneka baphathe iincwadi ezinintsi ezikolweni zobhala baza suke babhale apha kule fowuni. Okwesibini, ndingacebisa ukuba le fowuni ifakwe ibe nee-subject ezifundiswa esikolweni ukwenzela abafundi bangafundi zincwadi bafunde apha efowunini.

Ewe, izandikhuthaza kuba kaloku ithala leencwadi kulapho ungasoze ufumane namntu umnye ungxolayo akufuneki ngxolo, loo nto izandinceda ndikwazi ukufunda kwaye ndikwazi ukwenza imisebenzi yam yesikolo kakuhle kungekho mntu undingangxolelayo.

La majelo ewe ayanceda kodwa kwelinye icala aza neengxaki kuba kaloku ngoku abantu basebenzisa la majelo onxibelelwano ukuhlekisa ngabanye abantu. Kulapho ke kufumaniseke ngoku nabantwana bezikolo baye bazibulale bazityise iipilisi kuba kaloku kuhlekiswa ngabo kula majelo onxibelelwano.

Le nto singayilungisa ngokuthi sobabini sivele simyeke u-social media singabadlali oo-social media kuba imitshato eminintsi ichithwa ngaba social media.

Hayi, azenzi ngokwaneleyo, umna into endinothi ndiyicebise xa umntu ebhala ngomnye umntu kula maqonga onxibelelwano bona abaphathi bezi social media banothi bangayivumeli iphume loo nto.